Idatha libiza imali ephezulu khulu futhi lincancani alihlali.

Idatha libalulekile ebantwini, ngoba lisiza bona nikghone ukukhulumisana lula ngendlela ephasi.

Amavidiyo aqeda idatha elinengi ukudlula ukuthumelana ngemiyalezo, ngoba adosa ibanga elide.

Ungabulunga idatha kuthi lingapheli msinyana ngokuthi nawuqeda ukuliberegisa ulivale.

Nawuphelelwe idatha i-inthanethi ayisebenzi.

Abantu idatha balithenga ngebhanga neentolo.

Idatha kuya ngokuthi ufuna lamalini, nokuthi lihlale amalanga ayingaki.

Idatha mele libize imali ephasi nalithengwa bantwana besikolo uze bakhuthale eemfundweni zabo.

Kunedatha le-WhatsApp yodwa nedatha le-YouTube.

Ipilo ngaphandle kwedatha angeze ngisayikghona.

Akunancazelo ezwakalako bona yini ebangela idatha libize kangaka eSewula Afrika.

Ngonga idatha ngokuthi nangingalisebenzisiko ngiyalivala.

Ikhamphani enedatha elibiza nconywana i-Rain.

Ukudlala umvumo ku-inthanethi kudla idatha khulu.

Iye, idatha libanconywana ukubiza nawulithenga ngobunengi.

Idatha uyalithenga nge-airtime onalo, uyalithenga ngebhanga, uyalithenga nesitolo.

Kunedatha eliphela ngelanga, neliphela ngeveke, neliphela ngenyanga.

Ngibona liphela ngokufana idatha kufunjathwako naku-router.

Idatha nawusese nalo nalingabekelwa isikhathi sokuphela.

Akusilula ukulisa ukuthenga idatha ngomaliledinini, ngoba eentolo liyabiza.

I-Wi-Fi ilisizo ebafundini, ngoba bakghona ukuyibamba babanengi ngesikhathi sinye.

Itheknoloji esakhasako ngengakafiki ezingeni eliphezulu.

Itheknoloji ingasiza kezefundo ngokuthi ithole ilwazi eliphezulu.

Itheknoloji ingabasiza abantu abakhubazekileko ukuthi bathole isizo lula.

Urhulumende mele afake iimali ezinengi ekukhuliseni itheknoloji esakhasako, ngoba ilisizo khulu nayisezingeni eliphezulu.

I-eLearning ifundo ekumakhalekhukhwini ku-inthanethi elethwa itheknoloji.

Iinkolo zingasebenzisa itheknoloji ngokuthintana, nokufundisa abafundi nge-WhatsApp ne-Zoom.

Kungasiza bona amalimi wendabuko athuthukiswe, afakwe eenkundleni zedijithali akhambisane nesikhathi.

Amalimi wesintu angasekelwa ngokuthi kufundiswe ngawo, khona angeze abulawa kutjhuguluka kwetheknoloji yamalanga la.

Imigadangiso yamavidiyo evunyelwe ukusabalaliswa kumamediya, ngenganahlamba nengahlukumezi abantu.

Ikusasa likamabonwakude liya ngokuphela.

I-Wi-Fi isiza abavumi ngokuthi bakghona ukungena ku-inthanethi bathengise umvumo wabo.

Ukuzithabisa ukwenza into ethandwa nguwe khulu.

Imediya ikghona ukusabalalisa ilwazi msinyana.

Imediya idlala indima ekulu khulu emnothweni wenarha, ngoba abosomarhwebo bayayisebenzisa ukuveza amarhwebo wabo.

Umvumo wesiNdebele awutholakali ku-YouTube, utholakala ku-TikTok kwaphela ngombana i-TikTok isebenzisa amanani aphasi.

Kuyangikghabhudlha ukuthi kungene umkhangiso ngisalalele ingoma ku-YouTube.

Mina ayingiliyi i-YouTube.

Thenga i-phone ethenga ngenani eliphasi kune iPhone.

Angeze kwabiza khulu ukudosa umvumo ku-inthanethi, uwufake kufunjathwako.

Abantu abanengi bayayenza imali ngokuthuthukisa umvumo wabo, eenkundleni zokuthintana.

I-inthanethi ayibhadeli imali eyanelileko nawufake ingoma.

Iye, nawufaka ingoma ku-inthanethi kumele kube nalapho uyitlolisa khona ngaphambi kokuthi uthokozwe ngemali.

Nami ngilalela umvumo wekhethwapha.

Umhlobo wamavidiyo ongakavumeleki ukufakwa ku-inthanethi ngonehlamba.

Iye, uyahlawuliswa namkha uthathelwe amagadango womthetho nawufake amavidiyo alumelako ku-inthanethi.

Ungavala i-inthanethi ukwenzela bona umntwana angabukeli amavidiyo, amumethe izinto ezingazisiko kufunjathwako.

Ungagandelela la kuthi yonga ibhedriya, kufunjathwako wakho.

Iye, kutjhuguluka kwezinto.

Amafilimu ngiwabukela kumabonwakude.

Ngiyaneliseka ngendlela iindaba zemidlalo zifumaneka ngakhona, emahlelweni wamuva-nje ku-inthanethi.

Umaliledinini usebenziselwa ukukhuluma nomuntu ongasi seduze kwakho.

Ifilimu leSewula Afrika iTsotsi lithandwa khulu nangaphetjheya.

Umlingisi oyikutani efilimini ubonakala ngokuhlula yoke into, akafi nokufa.

Abalingisi bamafilimu abanye bagcina sele bahlotjaniswa nendima abayilingisako efilimini ngombana abanye abantu abahlukanisi bona mdlalo.

Irhubhululo elitjengisa ukuthi amanye amafilimi ayaba nomthelelo ebulelesini obenzeka ngomba iinlelesi zilingisa into eziyibona efilimini, kuyiqiniso khulu.

Ukubukelwa kwamafilimu ku-internet, kuyabadima abantu abangakghoni ukubhadela i-internet ithuba lokuwabukela.

Mina amafilimu ngithanda ukuwabukela kumabonakude ngombana akabizi khulu.

Amafilimu angabizi khulu ungawabukela kumabonwakude.

Ifilimu engeze ngalilibala yi-Titanic ngombana bafa kabuhlungu.

Amafilimu ngiwathandela ukukhambisa isikhathi namkhana kesinye isikhathi ngiwathandela ukuthi khona engikufundako kiwo.

Mina ngithanda amafilimu wezothando anomndeni phakathi.

Amafilimi kumabonwakude nangomtjhini wamavidiyo akasabukelwa khulu.

Umdlalo webholo udume ukuyidlula yoke ephasini zombelele.

Zemidlalo zithandwa khulu ngoba abantu bakhambisa ngazo isikhathi, bahlangana kuzo.

Abantu ngeze bahlala bangayi eenkundleni zemidlalo, bakuthanda khulu ukuhlanganyela.

Umdlalo ngithanda ukuwubukela etatawini ngombana sisuke sibanengi, kumnandi.

Ilwazi lemidlalo ngikhetha ukulifuna ku-internet.

Engabuyisela abalandeli nabathandi bemidlalo ematatawini ukuthi, imidlalo ingasavezwa ku-internet.

Ibholo mayidlala isikhathi eside ku-internet iqeda idatha.

Ezinye izakhamuzi azikuthandi ukubukela umdlalo ku-internet, zikghabhudlhwa ukubiza kwedatha.

Nakunemidlalo emikhulu abantu babheja khulu, lokho kwenza iinkhamphani zokubheja zenze imali ku-internet.

Amalimi akanikelwa ilungelo elifanako kumabonwakude weSewula Afrika.

Iye, nangibukele ibholo erarhwako kumabonwakude, ngiba nomkhuzeli nelimu engizikhethela lona.

Ifilimi nalidlala ngelimi lesintu, litlolwe nangesingisi, kusiza abangakghoni ukuzwisisa isintu.

Imidlalo iyasibumbanisa isitjhaba ngokuthi kuthandwe into eyodwa, kuhlanganwe kubukelwe yona.

Umrhatjho, umabonwakude ne-internet ziphakela zemidlalo ngobunjalo bazo ngombana bahlala baziqalile.

UThembi nakafuna ukuba mrhatjhi wezemidlalo, fanele ayofunda athole ikghono nelwazi lezemidlalo.

Iye, i-SABC ingakghona ukurhatjha zemidlalo ngamalimi wemihlobo yoke yeSewula Afrika.

Ingoma yesiko lesikhethu ngethi, belobelo ah mina belobelo, ivunywa lokhana ikosi nayithabileko.

Ukufaka amalimu wesintu kudijithali kusiza ngokuthi, atholakale ngobulula, afundeke.

Iinliliswa zomvumo wanje newakade azisazwakali ngokufanako ngombana sekusebenziswa izinto ezinengi zokwenza umvumo.

Ngithanda umvumo wesonto ngombana uyangiphilisa, uvuselela nomphefumulo wami.

Idatha libiza imali ephezulu libe lilincani.

Idatha liqakathekile ebantwini ngombana lisebenzisana ukuthintana, nokusebenza ngalo.

Ukubukela amavidiyo kudla idatha elinengi ngombana aphethe okunengi.

Ukuze idatha lingapheli kufanele ulivale mawungalisebenzisi.

Umuntu nakaphelelwe lidatha akakghoni ukuthintana nabanye. Akakghoni nokungena ku-inthanethi.

Idatha ungalithenga nge-airtime, eentolo nofana ngebhanga.

Imali yokuthenga idatha eSewula Afrika ihluke ngokuthi uthenga lelanga, leveke namkhana lenyanga.

Idatha kufanele bona libize imali encani nalithengwa bentwana besikolo. Ukwenzela nalabo abangakghoni ukulithenga

Kunedatha le-WhatsApp yodwa nele-Facebook yodwa.

Angeze sakghona ngaphandle kwedata.

Idatha liyabiza eSewula Afrika ngombana zimbalwa iinkhamphani ezilithengisako.

Ngonga idatha ngokuthi nangiqeda ukulisebenzisa ngiyalivala.

Ikhamphani enedatha elibiza nconywana ngenyanga yi-Rain.

Ukudlala umvumo ku-inthanethi kudla idatha khulu.

Iye idatha liba ngconywana ukubiza nawulithenga ngobunengi.

Idatha liyathengwa nge-airtime ngebhanga naseentolo.

Kunedatha elihlala inyanga, nelihlala iveke, nelihlala ilanga.

Awa idatha liphela ngokulinganako kufunjathwako naku-router yangendlini.

Idatha fanele liphele naseliphela, lingapheli kokuthi liphelelwe sikhathi.

Ungalisa ukuthenga idatha ngomaliledinini ngokuthi. Utjele ibhanga ivale ingasakuthengiseli ngomaliledinini.

I-Wi-Fi ilisizo ebafundini ngombana bakghona ukuyibamba boke ngesikhathi sinye.

Itheknoloji esakhasako ngengakathuthuki kuhle.

Itheknoloji ingasiza ukuthuthukisa zefundo ngokunikelana ngelwazi eliphezulu.

Itheknoloji ingasiza abantu abakhubazekileko ngokuthi yenze ipilo yabo ibelula.

Urhulumende kufanele afake iimali ezinengi ekukhuliseni itheknoloji esakhasako ngombana itheknoloji fanele ibe sezingeni eliphezulu.

I-e-learning yifundo etholakala ku-inthanethi.

Iinkolo zingasebenzisa itheknoloji ngokuthi zinikele abafundi ama-tablet ane-inthanethi kokuthintana nokubafundisa.

Iye kungasiza bona amalimi wendabuko athuthukiswe. Afakwe eenkhundleni zedijithali akhambisane nesikhathi.

Amalimu wesintu fanele atholakale naku-inthanethi. Khona angazokubulawa ukutjhuguluka kwetheknoloji amalanga la.

Imigadangiso yamavidiyo evunyelwe ukusabalaliswa kumediya, ngenganahlamba nengahlukumezi abantu.

Ikusasa likamabonwakude liya ngokuphela.

Ifilimu lekhethwapha elithi Tsotsi lithandwa khulu nangaphetjheya.

Ukuthi umlingisi oyikutana umbona ngokuthi angafiki.

Abalingisi bamafilimu abanye bagcina sele bahlotjaniswa nendima abayilingisako efilimini lelo ngombana abanye abantu abahlukanisi ukuthi kusuke kuwumdlalo.

Liqiniso irhubhululo elitjengisa ukuthi amanye amafilimu ayababa nomthelela ebulelesini obenzekako ngombana iinlelesi zilingilisa into eziyibone efilimini bese ziyenza mbala.